Tlhokeho ya meriana kapa dipidisi dipetlele e ka etsa hore bakudi le ba lelapa la bo bona ba be le kgatello ya maikutlo. Ba ipotsa hore ebe ba tla etsa jwang haele mona sepetlele se haufi le bona se sena meriana eo ba e hlokang. Hape ntho e nngwe e ka etsahalang ke hore e ka baka hore ba sebedise ba be le moralo wa ditjhelete, ba sebedise tjhelete e ngata ho ilo batla meriana eo di-private di-clinic-ng tsa private kapa dipetlele tsa private kapa hona ho ntsha tjhelete ya ho palamisa mokudi ho ya sepetleleng se seng se sebakeng seo ho nang le meriana teng.

Ko ko! Dumela motswalle. Ao! Mma Lejwe, ekare o ntso robetse tje, esale le maobane ke o siile mona o robetse. Ke hore ke tshwenyehile ka wena motswalle wa ka. O dula o se o dutse ka tlung nako e kgolo le e nyane. Taba ena ha e tshwane le wena. Ho teng seo ke batlang ho bua le wena ka sona. Ke nahana hore ho ka ba molemo ha o ka bua le setsebi mabapi ho o thusa ba o tshehetsa, ba o tataisa mabapi le ho laola maikutlo a hao. Motswalle wa ka, ke batla ho o thusa ka tsela efe kapa efe. Ke o hopotse mmanyeo. O nahane, o nahanisise hantle ka taba enana motswalle wa ka.

Dikoloi tse tsamayang di thusa batho di bapala karolo e kgolo haholo hape e bohlokwa. Ka tsela ya hore le batho ba hole le di-clinic kapa tsona dipetlele, ba kgona hore ba finyelle ho ilo fumana dithuso tseo ba di hlokang. Ha ba be le ditshenyehelo tse ngata. Ke ntlafatso e ntle haholo eo e phethahatswang ke dikoloi tseo.

Mabaka a mangata a etsang hore batjha ba ime dikolong. A mang a mabaka ke kgatello ya lelapa kapa setjhaba. Ba bang bana ba ka nna ba ima ka bomadimabe hobane ba le tlasa kgatello kapa ba ile ba betwa. Ke bomadimabe bo boholo bo ka hlahelwang ke bana, ha se hore kaofela bana ba ikgethela hore ba ime. Ba bang ha ba na phihlello e lekanyeditsweng ya di thibela ke mo .

Ke kopa ho nka monyetla ona, ke leboha haholo ka hore o pholositse bophelo ba ka. Ekabe e le pale e fapaneng haeba o sa ka nkisa sepetlele se seng.

Dumelang, haeba nna le molekane wa ka re rerile ho hodisa lelapa, mme re na le bothata ba o fumana ngwana, hape re e ntse mekete ya setso eo ba lelapa ba nahanneng hore e tla tlisa tharollo empa ha e a etsa jwalo. Ke ka kopa mona ka sephiring hore re ke re etele clinic re ilo fumana thuso moo ditsebi di tla re neha tataiso le tsela ya hore na re hlahlobuwe ho shejwe na bothata hore bokae kapa re fumane tse ding dithuso tseo re ka di fumanang hore re be le bana moo clinic-ng. Ka ntle le ho tsebisa ba lelapa.

Lefapha la Bophelo bo Botle mmoho le bakudi ba ka sebedisana ka tsela ya hore ho be teng phatlalatso ya setjhaba ho ho ho batho ba baholo, bonkgono le maqheku le batho ba sa yang sekolong jwalojwalo. Ba rutwe ka bohlokwa ba ho tseba hore na meriana e ba e nwang e entswe ka eng, e tswa kae. Hape ba banyane bona ba ka rutwa hore ba shebe marangrang. Hona tjena dintho boholo se di sebetsa ka marangrang. Ba shebe hore na moriana oo ekaba ke yona na o loketseng hore ba ka o sebedisa.

Ke thabela tshebetso ya lebollo di-clinic-ng hobane e thusa ka ho fokotsa mafu a dikobo ka neletsano ya ho fokotsa mafu a dikobo le HIV. E fokotsa kotsi ya hore bontate kapa bahlankana ba tshwarwe ke mofetshe wa botoneng le kotsi ya hore ba nelehetse balekane ba bona ka mofetshe oo, ba be le mofetshe wa popelong.

Hobane matshwao a kankere a fapane ho ya ka hore na o na le mofuta ofe wa kankere, mohlomong motho a ka bona a se a na le ho ruruha ho sa hlalosang. Ho fetoha ha letlalo. Motho ha a bona tseo tsohle a ka ya clinic-ing. Ebe ditsebi di a mo hlalosetsa hore na o na le kankere ya mofuta o fe hape ebe a ka lwantshana le yona jwang.

Dumelang, haeba nka ba e mong wa bakudi ba ile clinic ka fumana basebetsi ba bapala ka mehala ya bona ya thekeng, ba sa thuse bakudi, motsamaisi ya ka sehloohong a le teng. Nka ya ho yena ka fihla ka mo hlalosetsa kapa nka bua le basebetsi pele ke kope hore ba re thuse. Then ba tla bapala ka di ka mehala ya bona ya thekeng. Empa haeba ba sa mamele kapa ba sa thuse bakudi ba tswela pele ka ho bapala ka mehala ya thekeng. Ke tla tlameha hore ke nke mohato wa hore ke ye ho motsamaisi ya ka sehloohong. Ke mo hlalosetse boemo be re tobaneng le bona.

Lebollo la sepetlele kapa hona ngakeng le na le melemo e mengata haholo. Nka kgothaletsa hore batho ba bontate kapa bahlankana ba etse lona, hobane le thusa ka hore ba kgone ho qoba mafu a thobalano a itseng kapa ba seka tshwaetseha ka pelenyana kapa le yona HIV.

Hore e be ke tswelelletswe ke ile ka sebetsa ka thata. Ka rapela. Ka etsa meetlo yohle e ne tshwanetse e be e entswe ya lapeng.